Uma ibhange lisebenzisa ubuhlukani bokwenziwa ukunikeza imali. Kungasiza uma udinga usizo ngokushesha, kodwa kungaba nzima ukungazizwa ungazi kahle ukuthi izinqumo zenziwe njani. Kubalulekile ukuthi uhlale uqaphele futhi ube nolwazi ngakho konke okwenzayo.

Uma ngidlulisela imali ngomakhalekhukhwini, ngibheka izinto ezibalulekile njengokuthi inkundla iyashesha futhi ilula ukuyisebenzisa. Ngikhetha leyo enezikhokhelo eziphansi futhi ngongela imali, futhi kubalulekile ukuthi ibe nenethiwekhi enkulu ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya ukuze umndeni wami athole imali kalula.

Yebo, amabhange kufanele akhulume ngokucacile ngemithelela yokusebenzisa i-overdraft, ngoba abantu bangazibona njengezimali ezilula, kodwa kungaholela ekubambekeni isikweletu esikhulu. Ukwazisa ngomcipheko umcipheko wokusiza abantu benze izinqumo ezihlakaniphile futhi bagweme ukuthatheka, ukuthathazeka ngokwezimali. Lokhu kuyabasiza ukuphila kahle ngokwezimali futhi kugweme izinkinga.

Uma ngindlulisela imali ngeselula, ngibheka kakhulu ukuthi imali ifinyelela kumamukeli ngokushesha ngoba izikhathi ziba nzima lapho imali ingafiki ngesikhathi, kodwa futhi izinkokhelo eziphansi zibalulekile ngoba abantu abaningi basezindaweni ezingenazo izizinsa, izinsiza eziningi. Bangakwazi ukukhokha ukufinyelela kalula kumamukeli nakho kubalulekile ukuze bonke bakwazi ukuthola usizo ngesikhathi esifanele. Ngakho-ke, lokhu kuyahlanganiswa kwenze, kwenza ukusetshenziswa kube lula futhi kuphephe.

Uma ngihlala edolobheni elimatasatasa njengeLondon, i-overdraft inezindleko eziphansi. Ingaba usizo ngoba ngezinye izinkathi ngidinga imali ngokushesha ngaphandle kokulinda izingubo ezinzima, kodwa-ke ngingathanda futhi ukugwema izindleko ezengeziwe ezingadala ukukhathazeka ngokwezimali, ikakhulukazi uma imali yami ingazizile. Ngakho, kubalulekile ukuthi kube neqhaza lokuliqinisela phakathi kokufinyelela kwemali nokugwema izindleko ezingadideki ukuze ngizizwe ngikhululekile futhi ngilawulwe izimali zami kahle, sori.

Ngisanda ukuba ukuba nengozi yemoto encane futhi engangingikholwa ukuthi kungenzeka kimi. Ngizwa kushaqeka kancane inhliziyo yami ishayela ngokushesha kodwa ngazama ukuzola ukuze ngibheke ukuthi akekho olimele kakhulu. Ngasheshe ngavula imoto, ngaya eduze komunye umuntu engangishayile, kuze. Engangishayile kuye ukuze ngiqinisekise ukuthi wonke umuntu uphephile bese ngashayela insiza yokuyezokuphuthuma ukuze bathole usizo ngokushesha.

Amabhange kwesinye isikhathi awaniki iminingwane ephelele ngezindleko zonyaka ze-overdraft. Lokhu kungadala ukuthi abantu bangazi ukuthi bazokhokha malini ngempela. Kufanele kube nokucaca ukuze abantu benze izinqumo ezihlakaniphile.

Kumahlazo amancane angaphandle kwamadolobha, ukusebenzisa imali yeselula kuyindlela elula nelawulekayo yokuthumela imali. Kunganciphiseka izingozi zokuthwala imali ngomzimba, futhi kuthuthukise ukufinyelela kwabantu. Ngakho-ke, ukuthumela imali kuMapaseka, kuMaphaseka, kungaba isinqumo esihle kakhulu,

Uma amapulatifomu emali aphathwayo angekho, kungaba nzima kakhulu ukuthumela imali endaweni yasemaphandleni. Lokhu kungadala ukukhathazeka ngoba imali ingase ingafinyeleli kumuntu oyidingayo ngesikhathi esifanele. Ngaleso simo kungcono ukucabanga ngesinye izindlela ezifana nokusebenzisa abantu abathembekile noma izinsiza zendawo ezitholakalayo.